Eyi ziningi izici ezingaba nomthelela, okokuqala, kuzomele ukuthi ngiqinisekise ukuthi izimoto eziyongena kule mizila zisesimeni esigculisayo nesizokwazi ukusebenza kule mizila le ngoba siyazi ukuthi umthetho wethu uqinile kwezezimoto. Okwesibili, thola umzila mhlawumpe engizowuhamba ongenawo amatholi.

Inzuzo yokusebenzisa ama-shuttle zokuthutha zomphakathi kubantu abadala ukubathatha emnyango ubabeke emnyango, siyazi abantu abadala abantu abanenkinga zamathambo, ukuphakamisa iy'nyawo nokuhamba ibanga elide. Uma engaba i-shuttle izomthatha emnyango imbeke emnyango la ayakhona izosiza kakhulu.

Cha azikwenzi okwanele, azikwenzi okwanele izingozi zendlela lo ezidalwa ukukhathala nokulala endleleni kwabashayeli ziyakuchaza lokhu, ukuthi abashayeli baphansi kwengcindezi yokuthi babambe izikhathi futhi izikhathi abazisebenzayo zinde. Kuyadingeka ukuthi kutshalwe imali okwengeziwe kuyadingeka ukuthi imali itshalwe kuyo ingqalasizinda yezokuthutha.

Angatholi kumele nje abe khona ngoba ayasiza ekugcineni imigwaqo yethu isebenza, ubuchwepheshe nje esingabufaka mhlawumpe ukulandelela izikweletu zamatholi ukuqinisekisa ukuthi asinawo ama-Q ematholi. Ikakhulukazi ngezikhathi zasekuseni nantambama uma abantu beya noma sebebuya emisebenzini.

Hhayi ihlukile yona owetiyela umgodi wawungena kabi liyalimala kakhulu ithaya isondo lemoto kwezinye izindawo liyabhoboka futhi uzithole usumile budedengu nje. Kodwa elomgodi emgwaqeni owubhuqu lingcono ngoba liwumhlabathi nje kanti leli likatiyela la liphelela khona uthola utiyela futhi, uhlangana nenkinga futhi lilimaza imoto kakhulu.

Imizwa yami ingavele iphithane nje , yoh ngingabheka ukuthi umonakalo ungakanani, ingabe udinga ukuthi ngingakhona ukuwulungisa ngiqhubeke nohambo, noma kuzomele ngithathe isithombe ngisithwebula isithombe ngibathumelela sona. Ngicele-ke kuhoxiswe umhlangano ukuthi ube khona ngesinye isikhathi.

Hhayi, kumele kumele imoto uma imosheka uma uhlangana nephoyisa lendlela liyakubhala likunikeze ithikithi kodwa umonakalo wenziwe ile ndlela, kumele sinxeshezelwe kakhulu hhayi kancane.

Ukusiza abantu abadala njengabantu abangasanakwa, abanganabo mhlawumpe abantu ababanakekelayo nabababhekayo kakhulu, ama-shuttle ayasiza ngoba babantu bodokotela ekumele baye emtholampilo njalo, uma beya ezindaweni ukuyothenga ukudla mhlawumpe, noma-ke bayoshaywa umoya. Ayasiza ama-shuttle ngoba akuthatha emnyango, akushiye iminyango futhi.

Angicabangi ukuthi esinqumweni sokuthenga imoto kodwa esinqumweni sokuthatha mshwalensi yiyo into engangenza ukuthi ngingathathi umushwalensi noma nguwuthathe umshwalensi, ngoba amanani omshalense yiwo azongenza ukuthi ngibheka kweyiphi indlela. Ukuthenga imoto, imoto vele iyisidingo iyadingekala.